Amajelo endicinga okokuba umntu ofuna ukubhengeza ishishini lakhe wokubhaka angawasebenzisa, elokuqala nguFacebook ngoba uFacebook unabantu abaninzi abamsebenzisayo. Kwii-province ngee-province zaseSouth Africa abantu abaninzi bakhona kuFacebook, uyakwazi ukuphowusta isibhengezo sakho sifikelele kubantu abaninzi. Ijelo lesibini nguTikTok kuba uTikTok naye unabantu abaninzi kakhulu kwaye uyakwazi ukwenza iphowusti yakho ivele iSouth Africa yonke, ibonwe ngabantu bonke. Elinye ijelo mntu angalisebenzisa nguWhatsApp Business okanye uWhatsApp kuba naye uyakwazi ukuphowusta ibhizinisi yakho, ishishini lakho ngokokutsho, abantu abaninzi babone ukuba uneshishini bakuxhase abafuna ukukuxhasa.

Xa unomdla kumculo oveliswa kweli loMzantsi Afrika ndingakucebisa oko kuba ungawufumana kuYouTube, ungawufumana kuSpotify. Ezo ndawo ndiyaqonda ukuba zezona ndawo zinkulu onokufumana khona umculo walapha eMzantsi Afrika. Kanti ungawufumana nakuGoogle uye ufumane kwii-websites ezithengisa umculo okanye ezidawunlowudisa ezizokwenza ukuba udawunlowude umculo mahala kungekho sidingo sokuba uwuthenge. USpotify, nguYouTube zii-websites ezikuGoogle nazo ziya kuncedisa ukuba ufumane umculo, kodwa eyona inkulu nguYouTube.

Ndicinga ukuba ngokuqinisekileyo iiphasiwedi zeWi-Fi zenza ukhuseleko lube ngcono kwaye zingumaleko obalulekileyo wokukhusela. Ngaphandle kweeWi-Fi passwords nabani na okufutshane angaqhagamshelana kwiWi-Fi yakho. Oko kuthetha ukuba abantu ongabaziyo banokwenza oku kulandelayo, banokusebenzisa idatha yakho yeintanethi ngaphandle kolwazi lwakho, banokufikelela kwizixhobo zakho ezifana neefowuni okanye ikhompyutha ukuba azikhuselelwanga ngokufanelekileyo kwaye banokuhlola umsebenzi wakho okanye bazame ukuba iinkcukacha zakho ezifana namagama ayimfihlelo okanye iinkcukacha zebhanki. Okanye benze imisebenzi engekho mthethweni besebenzisa uqhagamshelwano lwakho, eli eli linokukufaka engxakini. Ngoko ke ndicinga ukuba iiphasiwedi neWi-Fi zibalulekile.

Ndicinga ukuba xa ndinokuchitha usuku lonke ngaphandle kwe-smartphone sam ndingaziva ndinesithukuthezi kakhulu kuba inintsi into endiyenza kwi-smartphone sam. Imini yonke ndiba kwimakhasi onxibelelwano kwaye i-smartphone sam sindinceda okokuba ndazi oqhubekayo ekuhlaleni naseSouth Africa yonke iphela kuba ndingena kwi-intanethi ndifunde iindaba kwaye ndijonge namavidiyo wokuchitha isithukuthezi, koko ke xa ndinohlala imini yonke ngaphandle kwefowuni yam ndingaba nesithukuthezi kakhulu. Kwaye ifowuni yam ndiyisebenzisa ukufaka imisebenzi emisebenzini, ndiyaplayela ngayo for imisebenzi kwaye kuninzi endikwenza ngefowuni yam.

Ndicinga ukuba i-social media ithatha ixesha kunye nengqalelo. Abantwana banokuchitha iiyure kwi-intanethi endaweni yokufunda okanye ukwenza umsebenzi wesikolo owenzelwa ekhaya, nto leyo enokuchaphazela amanqaku abo kunye nogxininiso lwabo okanye ukuzithemba. Abanye abantwana bajongana nokuxhatshazwa, ukugculelwa okanye izoyikiso kwi-intanethi ezinokubenzakalisa impilo yabo yengqondo kunye nokuzithemba. Ukuzithelekisa rhoqo nabanye kunokukhokhelela ekuthandathekeni, ukuxhalaba okanye ukuzithemba okuphantsi ngakumbi ukuba abantwana bavakalelwa kukuba abakulinganiseliyo oko bakubona kwi-intanethi. Ukusebenzisa iifowuni kunye nee-social media ebusuku kakhulu kunokuphazamisa ukulala, kunokuchaphazela ukugxila kunye nokufunda esikolweni. Ngaphandle kweliso abantwana banokubona ubundlobongela, isini okanye umxholo owenzakalisayo engenzelwanga iminyaka yabo.

Ndicinga ukuba kuyingenelo ukuzibekela ixesha lokwenza le nto kuba xa ubeka ixesha uyakwazi ukwenza ezinye izinto ngeli xesha efaneleke ulenze uzenze ngalo. Xa ngaba ungazibekeli ixesha loo nto iyothetha ukuba uzochitha ixesha lakho lonke ubukele iividiyo okanye ufunda kwi-intanethi endaweni ngowenza ezinye izinto ezibalulekileyo ngelinye ixesha. Koko ke xa uzibekela ixesha loo nto iyakunceda okokuba uhlale ixesha lakho ukwazi ukulimaneja, uyazi okokuba ngexesha elithile wenza okuthile, ngexesha elithile wenza okuthile kwaye iyakunceda loo nto okokuba ube productive wenze umsebenzi wakho kakuhle ngexesha elifanelekileyo.